Amahlandla ekufanele umuntu angezelele ngawo amandla wokusebenza kwebhretri lomtato wakhe, alawulwa zizinto ezimbalwa. Kokuthoma, eminye imitato inamabhetri anamandla amanengi wokusebenza kanti eminye inamabhetri anamandla amancani wokusebenza. Kwesibili, lokha umuntu nakasebenzisa isikhathi eside khulu, lokho kuyawaqeda amandla wokusebenza kwebhetri lomtato kanti kwesithathu kodwana ingasi kokugcina lokha umtato nawukhanya khulu usebenzisa amandla amanengi webhetri. Yeke umuntu kufanele atjheje izinto ezingehla akwazi ukuthi kufanele angezelele amandla wokusebenza kwebhetri lomtato wakhe kangaki ngelanga.

Itheknoloji ingasiza ukuthuthukisa zefundo ngokungezelela amathuba wokufumana ifundo esezingeni eliphezulu ngobunzinzolwazi, lokhu kuzokuqinisekisa ukuthi nalaba abanganawo amandla wokufinyelela emazikweni aphezulu wezefundo bunqopha wafumana ifundo nabo. Itheknoloji isiza nangokuthi abafundi abaneemfundo ezikhethekileko zefundo bakwazi ukuthola amahlelo wezefundo afanele bona online. Okhunye kukobana isiza nangokuqinisekisa ukuthi abafundi bakwazi ukukhulumisana nabotitjhere ngaso soke isikhathi, ngale kwalokhu inikela neensetjenziswa zokufunda ezingezeleliweko.

Ngombana sele sesijayele ukusebenzisa iimfonu pheze ngaso soke isikhathi, ipilole nokho angeze ibelula ngaphandle kwazo. Nange kuthiwe azisasetjenziswa iimfonu, kutjho ukuthi indlela yokuphila iyokutjhuguluka. Kokuthoma kutjho ukuthi angekhe sisakwazi ukuthintana nabanye abantu abakude nathi, kwesibili kutjho ukuthi amahlelo we-digital angeze asaba khona, njengokusebenzisa ifoni ukufunda, ukuthenga izinto, ukuqala ubujamo bezulu nokhunye. Kufanele abantu bazifundise ukulawula isikhathi abasebenzisa ngaso iimfonu, bazinikele ezinye isikhathi sokwenza ezinye izinto njengokudlalala imidlalo yendabuko nokufunda iincwadi eziphathekako hlangana nokhunye.

Imali yokuthenga idatha eSewula Afrika ayahluka ngokuya kweziko elithengisa idatha. Idatha olithenga qobe ngelanga le-thirty-five megabytes lingabiza amaranda abalelwa kwamahlanu, kuthi idatha lenyanga i-hundred gigabytes lingabiza pheze ikulungwana yamaranda. Kanti amanye amaziko athengisa idatha anikela ngamahlelo ahlukahlukeneko lapha umthengi angazikhethela khona ukuthi ufuna idatha lamalini begodu isikhathi esingangani.

Umhlobo wamavidiyo ongakavumeleki ukufakwa ku-internet, mhlobo wamavidiyo lapha kukhonjiswa khona iinthombe zabantu ababulanzi namkha kwenziwa izenzo zomseme. Amanye amavidiyo angakavumeleki ku-internet, mavidiyo lapha kuliwa khona namavidiyo anehlamba nekulumo yokuhloyana namkha anebandlululo. Namavidiyo asabalalisa ilwazi elimamanga nawo akakavumeleki ku-internet. Ngale kwalokhu, umuntu akakavumeleki ukuthi afake amavidiyo womsebenzi ekungasi ngewakhe ku-internet. Umuntu ungazithola aqalana namaqala angakavumeleki ku-internet.

Iminyaka yomntwana ilungelo kuthiwa umntwana abanenomaliledinini ilawulwa zizinto ezihlukahlukeneko ekufaka hlangana ukukhula ngokomkhumbulo komntwana, ukuziphatha komntwana neemfuno zomntwana. Izazi ziphakamisa ukuthi umntwana angalungela ukubanomaliledinini nakanelitjhumi ukuya kelitjhumi nambili ubudala. Kanti umuntu kufanele aqale ukukhula, ukuhlakanipha komntwana neemfuno zakhe ngaphambi kokuthatha isiqunto sokuthengela umntwana umaliledinini. Kanti nasele amthengile umaliledinini loyo, kufanele umntwana abekelwe imigomo nemibandela eqinileko begodu kulawulwe ukusetjenzisw kumaliledinini.

I-WiFi isiza umphakathi ngeendlela ezinengi nengokuthi isiza umphakathi ukuthola ilwazi iinsetjenziswa zefundo neensiza ezitholakala online. I-WiFi isiza nangokusimamisa umnotho ngombana abantu namabhizinisi bakghona ukusebenza nanyana kukuphi abakateleleki ukuthi baye endaweni yomsebenzi. Umphakathi wona ukghona ukufinyelela iinsetjenziswa zefundo nokufunda ngokusebenzisa i-WiFi begodu ukghona nokuthola ezinye zeensiza ezivela kurhulumende ngokusebenzisa i-WiFi. Ngale kwalokhu, i-WiFi isiza nalaba ebebangakghoni ukufinyelela ezinye iinsiza phambilini khulu khulu eendaweni ezisemakhaya.

Iye, amakhasi weendaba zemidlalo eenkundleni zokuthintana, akulethela iindaba ezitjhisako msinya ukudlula abomabonwakude nemirhatjho ngombana esikhathini esinengi amakhasi la alawulwa babantu abazijameleko abakghona ukusabalalisa ilwazi msinya. Kodwana kibomabonwakude nemirhatjhweni ilwazi kufanele lihlolwe, lihlolisiswe ngaphambi kokusatjalaliswa ngaphandle kokuthi umdlalo loyo bewurhatjhwa bunqopha.

Umaliledinini wami wokuthoma wabesele amdala khulu aphelelwe sikhathi namandla wokusebenza, angasasebenzi kuhle. Wayokulanyilelwa ngumaliledinini engamthenga nangifumana imali nabengibambe itorhwana. Ikibe bekakhuluma, bekazakutjho bona bewaphumula.

Ukuhlala ilanga loke ungasebenzisi umaliledininakho, kufanele uhlele izinto ozosenza ngalelo langa ngaphambi kwesikhathi ukuqinisekisa ukuthi uvuka wazi ukuthi uyokwenzani ngalelo langa, izinto ongazenza ukuqinisekisa ukuthi awusebenzisi umaliledininakho ilanga loke. Kuthabulula umzimba, ukufunda incwadi, ukuditjha nomndenakho nabangani namkha uvakatjhele iindawo zokuzithabisa. Enye into umuntu angayenza kukobana nakaqede izinto ahlose ukuzenza ngalelo langa azithokoze.

Kuhle kuhle, i-WiFi ifuna igezi ukuthi isebenze kuhle. Iinsetjenziswa ze-WiFi ezifana nerutha namamodemu zisebenzisa amandla wegezi ukukhambisa nokuthola ithungelelwano lomoya i-network, yeke ngaphandle kwegezi i-WiFi ayisebenzi, kodwana nanyana kunjalo, zikhona ezinye iinsombululo zokusebenzisa i-WiFi ngaphandle kwegezi. Njengokusebenzisa iinsetjenziswa ze-WiFi ezisebenza ngamandla webhetri, ngamandla welanga namkha ngendlela yokuthola i-WiFi ngomunye umaliledinini i-mobile hotspot.

Itheknoloji ethuthukako ziinsombululo ezizindlela ezitja ezisathuthukiswako zokwenza izinto ngendlela engcono namsinya kunaphambilini. Enye yetheknoloji esathuthukako buhlakani bamakhophyutha i-artificial intelligence i-AI. I-AI itjhugulula ukusebenza kwezinto ngombana ikghona ukufunda, isekele beyikhulumisane nabantu. Omunye umhlobo we-AI osathuthukako osetjenziselwa ukwenza iinthombe ezibonakala ngasuthi zenziwe mumuntu ophile. Ngokwelinye ihlangothi itheknoloji ethuthukako ifaka hlangana ukuthuthukisa umthangalasisekelo weendlela, nendlela yokuletha izenzelwa emphakathini

I-WiFi inenomboro efihlekileko yokuyivula ngombana inomboro-le, ivikela ukuthi abanye abantu bangasebenzisi i-WiFi yakho ngaphandle kweemvumo yawakho. Esinye isizathu kukobana kuvikela imininingwana yakho eqakathekileko nengakafaneli ukwaziwa ngabanye abantu. Ngokuya komhlobo we-WiFi owusebenzisako namandla we-WiFi leyo, i-WiFi iyadisibezeka lokha nayisetjenziswa babantu abanengi abadlula isibalo esilingeneko. Yeke inomboro efihlekileko isiza ekutheni ukwazi ukulawula inani labantu abasebenzisa i-WiFi yakho.